Ke ikutlwile ke le bohloko haholo ho sa fumane mmino wa rona wa se lehae inthaneteng ka ha mmino wa rona wa lehae o monate ho feta ono e re.

Ke ikutlwa ke se hantle hobane hana jwale bana ba rona ba shebella di Television. Ntho enngwe le enngwe e ya phatlalatswa. Ke ka hoo ho lokelang ho ba le molao o kgahlano le ntho tse seng.

Difilimi tse entsweng mona Afrika Borwa ke tse kang King's of Jo'burg ha mmoho le di-Generations, Skeem Saam empa nna ke ratile King's of Jo'burg hobane ke bone na le kgahleho. Hape e na le babohi ba bangata.

Ke ikutlwa ke sa thaba haholo hobane rona tsa mose re di shebella haholoholo ho feta tsa ka mona ka Afrika Borwa, mme seo se tshwanela ho lokiswa hobane ke phoso e kgolo.

Wa tseba motswalle taba ena e ntlha dipedi hobane ka hare ho naha ya rona, ha re ka ra phatlalatsa neo ya rona. Naha ya rona ke naha e fokolang e senang tjhelete e tshwanetseng ho kadima tjhelete naheng tse ding. Empa ha re ka ya mose ho mawatle. Menyetla e tlo ba e mengata haholoholo hobane re tlabe re tlisa tsebo eo bona ba se nang yona, mme ha re qeta moo, e tla kgona hore re kgutlele naheng ya rona, re tlise tsebo eo e se e kopane le ya naheng.

Seo nka se etsang ke le motswadi, ke tla tshwanela ke hore, ke batle Wi-Fi e dulang ka tlung hore bana ba etse mosebetsi wa bona wa sekolo ka nako. Mme le eo ya library ke tla tshwanela ke ho rwala dieta ke ye ho library manager ke ise tletlebo eo ya hore Wi-Fi ha e sebetse ho etsetsa hore bana ba bang ba senang Wi-Fi mahabona ba kgone ho e sebedisa ba etse mesebetsi ya bona ya sekolo. Hape ke maikarabelo a ka hore bana ba ka ba fumane Wi-Fi ka tlung.

Ke le letsetsa mona, ke le botsa ka taba ya hore Wi-Fi ha e sebetse mme ke lokela ho etsa jwang hobane ho setse ya bosiu feela, ebe ha hona menyetla e mong e nka e fuwang hore ho kgutliswe eo ya bosiu ho kenywe ya motsheare, hore ke kgone ho sebedisa data ya ka.

Nna mokgwa o nsebeletsang ke wa ho reka airtime, e be kamora moo ke reke data hobane ha o reka data e sentse e tswa e le jwalo, e batla e le theko e hodimo ho feta ha o rekile airtime o be o tlo e fetolela ho data ebile e save-a le tjhelete ya e boloka.

Abuti wa tseba ngwana hao o ne a tshwere phone ya ka a bapala ka yona mme o hlakotse play list ya ka founung. Empa ke bohloko hobane ke ne se ke iketseditse playlist eo ke neng ke e rata, empa ke tla qala ho etsa e nngwe hape, empa o tsebe ka taba ena hore ke bohloko.

Founung ya ka ke rata camera hobane ke motho a ratang ho etsa di video hore ke kgone ho ba, le ntho tseo nka ikhopotsang ka tsona ha nako ile ha mmoho le di game hobane di ntshana bodutu, di etsa le hore motho a se tlale.

Streaming ke mokgwa wa ho shebella difilimi founung, kapa di-laptop-ong kapa hona di-television-eng ka hoo, bana baka le tla tshwanela ke hore le downloade, streaming app hore le kgone ho shebella difilimi tse kang bo Cocomelon kapa tsona di Netflix hore le se borehe tseleng ha ntse re.

Router ke nthonyana e nyane e kenyang SIM card hore o kgone ho shebella dintho founung ya hao.